Njengomqhubi weteksi ndiyathanda ukuthutha abantu, ngakumbi ngeemini zemo yezulu engentlanga. Xa ndidibana nomntu enetha yimvula, ndimmisele, ndimkhwelise, ndiyaxola kuba ndimkhusele, lo mntu ndimsindise emvuleni. Xa ndidibana nomntu kwampengempenge ezinzulwini zobusuku, esiphuma emsebenzini efuna ugoduka esiya esatsheni lakhe, ndiyaxola kuba xa ndimthatha ngeteksi yam ndimgodusa, ukhuselekile, ufika esatsheni lakhe ekhuselekile. Loo nto indenza okokuba ngaba ndiwuthande umsebenzi wam ndisoloko ndilangazelela okokuba ngaba abantu ndincedane nabo, bafike emakhaya bekhuselekile.

Ndingabalula ingxaki yeengozi ezindleleni apho ukulibaziseka kokufika kwempahla kungafumaneka. Ndingabalula ukugwayimba kwabasebenzi, loo nto ibangele okokuba ngaba iimpahla zingafiki ngexesha ezindaweni zayo. Ndingabalula imo yezulu apho iindlela zikhukhulisekayo khona, kufumaniseke okokuba ngaba izithuthi azikwazi uhamba, kufuneke zime iintsuku iimpahla zingafiki ezindaweni zazo. Loo nto leyo ingabangela ingxaki enkulu.

Ukubhatala imali kwi-toll gate asinto imnandi kakhulu kodwa njengommi waseMzantsi Afrika ndiyazi ukuthi iindlela esihamba kuzo ukuze zigude, zibe semgangathweni ngakumbi umgama omde, kufuneka zilungisiwe ukwenzela ukuba sikhuseleke xa sihamba kuzo. Noko iye ilibaleke loo nto kungethuba lide.

Ndingathanda okokuba urhulumente enze njengoba esenza kwiinkampani ezinkulu zeebhasi ezithutha abantu. Oko kukuthi noonoteksi njengoba bethutha abantu nabo bayifumane i-subsidy okanye isixa semali esiphuma kurhulumente ukukhawulelana noonoteksi kwiindleko zabo zokuthutha abantu njengoba besenza kwiinkampani ezinkulu zeebhasi ezithutha abantu.

Ewe, ndakha ndathi ndikwampengempenge, ndiphumile, ndikhwelise abantu ukusuka kwidolophi endikuyo ukuya kwenye idolophi, yasuka iteksi yophuka endleleni. Ndancedwa ngomnye unoteksi womnye umbutho. Ndiyayibulala kakhulu loo nto kuba yandifundisa okokuba abantu bayancedana nokokuba ngaba abekho kumbutho omnye weeteksi.

Andiyinqweneli ukuya kwilizwe ekuthiwa yiUkraine. Andiva okanye andiziva ndikhuselekile okokuba ngaba kwilizwe ekuliwayo kulo, andingeze ndilunge kuba ixesha elininzi kuyaliwa. Andivani nendawo enemfazwe.

Umqhubi wemoto kufuneka aqaphele, ngakumbi xa kukho ibhayisekili phambi kwakhe. Azame ukuba mgama ebhayisekilini okanye athi naba uyegqitha, azame okokuba ngaba agqithele mgama ukwenzela okokuba ngaba umqhubi webhayisikili angaziva engakhuselekanga.

Ndandinedinga kwenye idolophi apho ndandimenywe khona okoba ndiyokwenza intetho njengesithethi sembeko. Kwanyanzeleka okoba ngaba ndikhwele iteksi. Ngelishwa iteksi yaqala yayothula abantu kwenye ilali, ekubuyeni kwethu kwatsho isiphango esathi sona sazalisa umlambo. Sema ke apho iiyure eziyileyo kwisithathu silinde amanzi awuthe. Ndafika kwelo theko ndingaziva kamnandi, ndidane kakhulu. Kodwa ndathi ndawuyibeka imeko yam bayiva abantu.